Ndingacela ukuyishiya ibhotile yamanzi apha kwindawo yokubhatala ndiphume ndihambe ndiyokucela imali kumatshini wokukhupha imali okufutshane, ndibuye ndibhatale. Ndizocela ungafoli xa ndiphinda ndibuya.

Ukuthenga ukuthenga usebenzisa i-mobile money account yakho kunceda kakhulu, ngoba konga ixesha lokuba uzophuma ubheke kwishophu ekufutshane. Kwaye ikunceda nakwiindleko ngokuba xa uyothenga eshophu iba neendleko ezingaphezulu kunokuba ubuzothenga nge-mobile money. Ufumaniseke okokuba xa uyothenga ngaphandle bazokutshaja i-one rand, kodwa xa uthenga ngefowuni bazokutshaja only i-thirty cents.

Kuyingozi kakhulu ukuzifaka kwinto ongakhange uyiphande okokuba ihamba njani, ingaba iyiyo na. Ngoko bendingathandi ukuthi sidibanise into enemali nento esingayiqondiyo kakuhle, ngoba singalahlekelwa kwaye singaxabana nabantu aba sizobe sibafakile phantsi kwethu.

Okokuqala, yimali othi uyikhuphe endingayijonga nezinto ekunikeza zona ngaloo mali ukuba ziyathungelana na, ziyathungelana kakuhle na nemali ozobe uyikhupha. Okwesithathu, uzogada indlela enceda ngayo abantu kwaye nezikhalazo zabantu zingakanani ngakule , ngakule nkampani.

Kuyingozi kakhulu ngokuba asinasiqinekiso sokuba ingaba yiyo yinyani na le bazobe besixelela yona. Okwesibini, akekho umntu onofaka imali endaweni ayifumane ubomi bakhe bonke. Ngoko ingandenza loo nto ndothuke kakhulu.

Kuxhomekeka ukuba yintoni le yona uyifunayo kwaye iyimalini, nina nina malini. Into yesitokfela ayixhomekekanga kubantu, ixhomekeke ukuba yintoni le neyingenelayo izofuna malini.

Ndingandwendwela ibhanka leyo ndifaka kuyo imali ukuze indincede ngokuba yiyo ezoyazi ukuba yintoni le itsalayo, iyintoni le itsalelayo. Ikwayiyo enokwazi ukundinceda ukuthi iyimise loo nto itsala imali ngaphandle kwemvume yam.

Ndingamcebisa okokuba ngaba andwendwele ibhanka apho afumane khona imali lena ayifunayo yokuthenga indlu kwaye ajonge yeyiphi ibhanka enokumnikeza ngexabiso eliphantsi.

Andizithembanga nam iibhanki. Isizathu sokuba ngaba ndingasithembi ngokuba abantu abasebenza kuso nabo bakhe bavukelwe kukungaziphathi kakuhle ngokuthi bayenze izinto ezifana nezikemu okanye ukufrowuza ibhenki.

Kubalulekile ukuba angene kumasingcwabane. Akuba ubizelwa ukufa ntonje wokungabikho awuzukwazi ukuziphendula ibe isithi abantu abazobe besengxakini. Yiyo loo nto ndibona kubalulekile okokuba ngaba ufakwe kumasingcwabane ukuze umfihlo wakho nawo uzoba nesidima.

Kuyingozi kakhulu ukufaka imali yakho kwindawo ongaqinisekanga ngayo kwaye ufake ubomi babantu ebungciphekweni bokuba baluze imali yabo nabo. Ngoba bazi wena, abayazi le ndawo uzobe ubafake phantsi kwayo kuyo, bazobe beyive ngawe. Yakubaleka neemali zabantu nemali yakho bazoza kuwe, nguwe umntu ozoba sengxakini nozoba sengozini.